Ukuthatha izithombe. Ngisebenzisa ifonu. Amakhamera wamafonu amaningi namuhla anekhwalithi enhle kakhulu. Ngingacala ukusebenzisa lokho nginawo. Ngize ngifunde izinsekelo lapha e-inthanethi kuma-You Tube. amavidiyo, ngikwazi ukwenza ividiyo ngicula.

Bangaqala ngokubuyisa imidlalo esikolweni baze babuyise futhi into le esiyibiza ukuthi imfundo ngeBhayibheli. Bafunde yonke into le ekhuluma ngaphakathi kweBhayibheli, umthandazo kube nenkonzo esikolweni. Ukuthi abantwana baze bakwazi ukubuyisa inhlonipho emphakathini.

Bangazwana ngesikhathi, ngokuthi kube nomdlalo wale bhola, mhlampe ngoMgcibelo lo amanye amalanga babhekane ney'ncwadi.

Ngingamkhuthaza ngokuthi azibuke esibukweni ukuthi umuntu obalulekile kakhulu ebazalini bakhe nasemphakathini naye ngokwakhe. Aze abheke ukuthi umdlalo lo awuthandayo ungamenza ukuthi kusasa abe wumuntu obalulekile kakhulu nasemphakathini, nasekhaya la avela khona ukuthi azichenye ngayo yonke into le ayenzayo.

Umdlali webholo wase-Brazil owaziwa ngokuba ngomunye wabadlali abahamba phambili kuyo yonke iminyaka. Hhuye engimthanda kakhulu, uBhele.

Yebo, bengidlala umdlalo lo bawubiza ama-gymnastics, ngaphuma phambili.

Bangacela umphakathi ukuthi kuyenziwe umnikelo. Ukuthi umfana akwazi ukudlala ibholo, kutholakale iy'mpahla ney'cathulo zokudlala umdlalo lo awuthandayo.

Ukubhukuda ilo mdlalo lo wangaphakathi kwamanzi. Ibholo umdlalo lo abawudlalayo bagijima. Umehluko ukuthi umdlalo lo wasemanzini uphephile kakhulu kanye kulo webholo, ngoba ibholo angalimala, bamulimazile abanye laba abadlala naye, alimale umcolo. Soze akwazi ukudlala futhi umdlalo lo webholo. Lo wasemanzini uyakwazi ukuchubeka ngoba uphephile.

Ukuthuthukisa amakhono okucindisana imidlalo ye-inthanethi ewumkhakhatha okhula ngokushesha. Futhi ukunchithisana kuwo udinga amakhono afanayo nalawa adingekayo kwezinye izihlobo zemidlalo.

Amandla wabadlali, ikhwalithi yabadlali ngabanye. Amasiko abalandeli, indlela abalandeli abaweseka ngayo amaqembu abo kungakhathalazeki ukuthi imiphumelelo ibanjani.